Iye kungasiza, ilizwe leSewula Afrikha litlhayelelwa mamanzi kanti umkhakha wezokulima ukutlhoga amanzi amanengi. Iindawo ezinengi ezisemakhaya azinawo amanzi nakakhona aphuma iilanga linye namkha amalanga amabili evekeni. Okutjho bona abantu abatjalileko abasekhaya kufuze bawathenge amanzi, babhore namkha iintjalo zabo zife. Umkhakha wezokulima uqakatheke khulu elizweni, wakha amathuba wemisebenzi amanengi okhunye uqinisekisa bonyana abantu banakho ukudla yeke kuqakathekile bona sisebenzisane namazwe esakhelene nawo. Asinikele amanzi angasithengisela namkha asiphe simahla.

Umengu sithelo esivuthwa ngesilimela nehlobo, umengu unetjhukela, itjhukela emnandi kanti uthandwa babantu abanengi. Umengu unamakelo kanti kanengi nawuvuthiweko umbala wakhona uyatjhuguluka. Abantu abanengi bathanda ukuwudla lokha usemvangweni obizwa nge-fruit salad ikakhulukazi labo abangafuni ukugoma ukudla okuzobasuthisa, abanye bathathumengu benze umvango obizwa nge-atjha, i-atjha ungayigoma ngomratha nesitjhebo. Kanti abanye bayigoma ngomgadango. Imengu ivuthwa khulu eemfundeni namkha ifumaneka khulu eemfundeni zeLimpopo

Abasebenzi bemaplasini lokha kuna izulu akukafaneli baye emsebenzini, nabayileko abahlale ngendlini ukwenzela bonyana bangaphathwa migomani ngombana inengi labo libabantu abakhulileko, okhunye babantu abanamalwelwe. Iphasi kanengi nakune izulu khulu liyaborokela, okungabeka ipilo yalabo abasebenza emaplasini engozini, yeke kuqathekile bonyana namakhuwabo labo abaqatjhileko benze isiqinisekiso sokuthi lokha nakuna izulu umuntu angasebenzi ngaphandle bangenza umsebenzi okhona ngendlini njengombana imisebenzi yemaplasini iba minengi kodwana nakune izulu akukafuzi basebenze ngaphandle okungenza nokuthi abanye bagule baphathwe malwelwe ahlukileko.

Urhulumende kufuze asebenzise imithetho ayethula ngemva kombuso webandlululo imithetho efana ne-Equity Act nemithetho ye-triple BEE ekatelela abaqatjhi bonyana kube nenani elithileko eliqatjha abomma, kube nenani elithileko la kuqatjhwa abobaba khona. Siyakhumbula bonyana phambilini abantu amathuba egada bawafumana bekangakalingani bekuqalelelwe abantu abamhlophe kodwana gadesi kuqalelelwe abobaba ngeenzathu

Ilutjha elizibandakanya khulu kezokulima liliutjha leendawo ezisemakhaya lokho kwenziwa kukuthi ekhaya namkha emakhaya kunenarha abantu bayakghona bonyana basikelwe inarha bakghone ukuyokulima, emaloktjhini abantu abanengi imisebenzi ephathelene nokutjala nokulima bayayivilaphela kanti namathuba awafani. Abantu ebasemaloktjhini neendawo ezisemadrobheni amathuba ebawafumanako mathuba wokuthi basebenza eenthabathabeni zeentolo, basebenze emafemini kuthi abanye basebenze emizini ukuyokuhlwengisa ngaphandle namkha ngendlini. Abantu abasekhaya abaseendaweni ezisemakhaya bafumana amathuba wezokulima bafumana ithuba lokuzibandakanya ekulimeni ngombana kunenarha namanzi akhona kodwana nakangekho kunamadamu nokhunye, urhulumende naye uyabalekelela ngokubanikela iintjalo ebazokwazi ukuzitjala.

Ihabhula limumethe amavithamini amanengi okufaka i-thiamine, i-vitamin C, i-B six, i-E kanti namanye amanengi. Amavithamini la asiza ngokunciphisa amathuba wokubanjwa bulwelwe bekankere, ukugula kwetjhukela kunye nokugula kwehliziyo. Ihabhula lisithelo esinamavithamini amanengi.

Umengu umumethe amavithamini ambalwa okufaka i-A ne-C hlangana namanye. I-A isiza amehlo ukuthi amehlo ahlwengeke, amehlo akghone ukubona, ukuthi amehlo abe nepilo, isiza ukukhula kwamasotja womzimba nokusebenza komzimba kuthi ivithamini C isize amasotja womzimba hlangana nokhunye. Amanye amavithamini wona asiza isikhumba kunye nemithambo emzimbeni.

Urhulumende kufuze alekelele ngemali, kufuze godu asize lababantu ngokufudusa amasimabo awase kwezinye iindawo. Lokho kwenziwa yini? Abantu abanye la bahlezi khona kuku la kukhamba amanzi khona, yeke izulu nalina khulu lidlula lapho imilambo nayigcweleko idlula lapho, okwenza bonyana kube namawuruwuru. Yeke urhulumende akasize ngokubasusa endaweni leyo abase kwezinye iindawo. Kokhunye asize ngemali, imali iqakathekile njengombana yenza okukhulu okufaka hlangana ukwakha nokuthenga ezinye izinto ezikhona ngendlina.

Amanzi angavikeleka ngokwakha imithi hlanu kwalo idameli, kokhunye amanzi la angathathwa abulungwe endaweni ethileko kwazeke ukuthi esikhathini esizako azakusetjenziswa godu, kokhunye kungathelelelwa ngawo ngokusebenzisa ihlelo lokuvula iimbobo namkha amatjhuba emigqomini neengubhini.

Ibabetha khulu njengombana bakhambela iimfundobandulo ezibapha ilwazi bamunye neminye imininingwana ephathelene nezokulima, kokhunye bahlangana nabanye abantu abanengi abaqakathekileko ekuthuthukiseni ibhizinisi namkha lokho abakutjalako namkha lokho abakulimako. Kuqakathekile bonyana umuntu asebenzise iimbaseli, itregere ifuna iimbaseli, ukuya eentolo kufuna iimbaseli koke ikakhulukazi okuphathelene nezokulima kufuna iimbaseli njengombana abantu abanengi basebenzisa ihlobo leveni lekoloyi. Ukwenzani? Ukukhambakhamba baye la baya khona ngombana kwesinye isikhathi kufuze uthuthe izinto ezikulu, kwesinye isikhathi kufuze uthwale izinto ezikulu okwenza bonyana lokho kuqede iimbaseli zekoloyi oyisebenzisako, yeke iimbaseli nazidurileko lokho kutjho ukuthi uzokuya khudlwana ngesikhwameni.

Umrorho utjwala ngokwemba phasi ufake iintanga, kokhunye abanye bathenga iintanga lezi ezisamithi umrorhwakhona sewutlhurhele futhi, kanengi ukhamba ngeengujana ezincazana bathome bawuthelelele ngaphakathi kwesigubheso nase babona bonyana nokho uyakhula umrorho loyo bawuthathe bawembele phasi kube kula ukhula khona.

Itamati sithelo esibovu ngombala, abantu abanengi bayidla iyodwa bangakayipheki, abanye bayakghona ukuyirhabelela bayidle injalo namkha bayifake esitjhebeni ibe sitjhebo. Kokhunye ingezelela isitjhebo, kokhunye itamati abantu bayifaka itjhukela, itjhukela isusa i-acid esetamatini kuqakathekile bonyana lokha muntu nakapheka itamati ayifake itjhukela.

Awa, akaneli amahlelo enziwako ekuthuthukiseni abomma nelutjha kezokulima eSewula Afrikha. Abomma nelutjha inengi labo bacabanga ukuthi umsebenzi wezokulima uyasilaphaza, abanye bathi kufuna umuntu onamandla, abanye abawuthaheli ehloko okwenza bonyana urhulumende naye angababoneleli ekutheni athuthukise abantu abatjha kunye nabantu ababomma kezokulima.

Awa, awuthathelwa ehloko siyabona qobe mnyaka iSewula Afrikha ihlangabezana namawuruwuru kunye neenkhukhula. Iinkhukhula ezikhamba nepilo yabantu, ezikhamba neentjalo zabantu, ezikhamba nepilo yabantu nazizako efuyweni, ekulimeni, imizi nokhunye. Qobe mnyaka kuyatjhiwo bonyana ukutjhugutjhuguluka kobujamo bezulu kubangwa kusilaphazeka komoya, kubangwa kusilaphazeka kwebhoduluko hlangana nokhunye okwenziwa kusebenzisa ilahle ukuphehla igezi kodwana iSewula Afrikha isadosela emva nakanye namanye amazwe asadosela emva naziza ukutheni kusetjenziswe igezi ehlwengekileko namkha indlela yokuphehla igezi ehlwengekileko.

Iye ziyawukhulisa, iSewula Afrikha ngelinye ilizwe eliqakatheke khulu naziza emkhakheni wezokulima. Zinengi iimfunda ezifana nesifunda seLimpopo, eMpumalanga kunye nezinye ezidlala indima eqakathekileko kezokulima. ISewula Afrikha kuneentjalo ezithengisela amazwe wangaphandle. ISewula Afrikha yakha amathuba womsebenzi amanengi ngomkhakha wezokulima kwaphela, yeke iqakathekile namkha uqakathekile umkhakha wezokulima naziza kezomnotho.

Ayikho indlela elula engakhandela bona amawuruwuru one iintjalo, laba abanemali bangathi ngaphambi kwesimo bakhe samthangadlana ozokwenzela bonyana amanzi avela ngaphezulu namkha avela ngehlangothini elithileko angangeni woke ngesimini namkha etonini yaloyo muntu.

Kufuze ulawulwe mNyango wezabaSebenzi. Umnyango nguwo obeka umthetho. Iminyango ngiyo elaya abasebenzi bonyana benzeni bangenzini bonyana nomqatjhi naye aphathe abasebenzi njani nange abosomaplasi bangazibekela umthetho lokho kungatjho ukuthi amalungelo wabasebenzi bemaplasini angekhe alandelwa begodu angekhe ahlonitjhwa.

Ekufuze ukwenze kukuthi nangabe mhlamunye isimu yakho uyitlolisile kutjhorensi ungatleyima khona kodwana nangabe mhlamunye awunayo itjhorensi, ungathintana norhulumende. Urhulumende unamahlelo alekelela abalimi naziza eentweni ezifana neenkhukhula nokhunye. Kokhunye godu kuneenhlangano ezisiza abalimi nangabe mhlamunye bahlangabezana nomraro ofana nalo ekukhulunywa ngawo endabeni le.

Kungaba ziinzathu eziimbadlwana ezifaka hlangana ukuthi isivuno sakho mhlamunye akusiso abantu abasifunako, akusiso abantu egade basilindileko. Kokhunye kungenzeka ukuthi nawe njengomlimi akhange usikhangise ngendlela yokuthi abantu bazosifuna, bazokufuna ukusithenga, mhlamunye nabo basithengise namkha basithenge basidle.

Isiphila esimhlophe ngiso esithengwa khulu ngombana kusiphila esidliwa babantu ekusiphila godu ekulungeleko bonyana abantu bangasidla.

Ihlabathi yeSewula Afrika akusiyihlabathi ikoroyi engaba sivuno begodu ubujamo bezulu kunye nokutjhugutjhuluka kobujamo bezulu eSewula Afrika kudlala umthelela omkhulu ekutheni ngiziphi iintjalo esingazitjala.

Awa, akhange khengayibona ipuphu yesiphila esibovu. Ukukhula kwethu, thina besidla yona ipuphu yesiphila lesi esimhlophe.

Ziinarha zeenarhakazini ezinengi ezifaka hlangana i-Afrika, i-Asia ne-Europe. I-Afrika ungaya kibo-Kenya, uye kiboLesotho uye kubo Democratic Republic of Congo, eMozambique kunye neZambia. Ungaya e-South Korea, ungaya e-Italy nakamanye amazwe afana nabo-Japan, abo-Mexico nezinye namkha namanye amazwe amanengi.

Awa, akusilo iqiniso. Ipuphu yamabele idliwa nangababantu abangasondi eZCC. Ngokuya ngerhubhululo elikhona, ipuphu yamabele inepilo lokha nawuyimadanisa nale ipuphu emhlophe edliwa babantu abanengi ikakhulukazi esifundeni seMpumalanga neseGauteng yeke bakhona, bakhona abantu abathanda ipuphu yamabele bakhona abantu abayigomako yeke nangapha nawungabhura ngayo, imali ungayenza.

Ikoroyi ifuna lokha ngaphambi kokuthi uyitjala, uthelelele isimu, uthelelele inarha, umhlaba lowo ozowusebenzisa ukwenzela bonyana ngesikhathi nawuyokuthoma utjala, ikhisibe amanzi sekakhona phasi. Kokhunye godu kufuze bonyana usise emanzini, ungabhora, ubhore phasi amanzi la phasi begodu ungaba neemfaji ozosisebenzisa ukubulunga amanzi, kuzakuthi isomiso nasithomako namkha nakuthoma ukutjhisa khulu usebenzise lezi zinto embili osise ngazo.

Iye, amatjhuguluko singawaletha kodwana kungaba mraro omkhulu nasingathoma simadanise isiphila kunye nezenjiwa ezitholakala eSewula Afrika. Inarhakazi ye-Afrika yinarhakazi eyaziwako naziza ezinjiweni ezinengi, okufaka hlangana igolide, i-platinum, isimbi nezinye ezinengi, yeke nanyana iSewula Afrika ingathengisa isiphila, isithengisele amanye amazwe kodwana angekhe umthelela wakhona wafika emtheleleni wegolide namkha wezenjiwa.

Ikambiso ongathoma ngayo kurhubhulula bonyana ngisiphi isitolo esingathabela isiphila sakho, amabele owathengisako. Kuzakuthi nase wenze njalo, uthintane nabo ngeposomoya, uhlele umhlangano, ubawe umhlangano nabo. Uzakuthi nawusuka lapho-ke, uye ema-ofisinabo amakhulu uhlangane nabo, ukhulumisane nabo. Kuzakuthi nakusese njalo wenze irhubhululo lokuthi ngiziphi iindlela zoku-package isiphila sakho, amabelakho ukuze abantu babe nekareko ukuthi bawathenge. Intwenye godu eqakathekile khulu kuthi intengo, uyozibiza malini, uyozithengisa malini, umuntu uyozithenga ngamalini ekhaya nakaya kulelo vikili, kuleso sitolo nakayokuthenga.

Ungabuza abanye abalimi ukuthi bayithenge kuphi nanyana kunesikhwele naziza eentwenini ezifana nalezo, izinto zamabhizinisi kuyaphikiswana nakubhalako ungathintana neentolo ezithengisa amalamune asezingeni eliphezulu ukhombele ukuthi ngiyiphi imbewu abayisebenzisako ukutjala. Kokhunye ungenza irhubhululo, uthintane nabalimi abangaphandle kwelizwe leSewula Afrika bona angekhe baba nomona wokuthi bakuphe ilwazi lokuthi imbewu ekungiyo, ekhiqiza amalamune asezingeni eliphezulu ifumanekaphi.

Isifunda seTjingalanga Kapa sifunda esikhiqiza ama-apula abovu begodu asezingeni eliphezulu. Ayathengeka nokuthengeka eendaweni ezifaka nabo ezifana nabo abo-Villiersdorp ziindawo la ungawafumana khona. Esinye isifunda godu esithengisa ama-abhula isifunda sePumalanga Kapa e-Eastern Cape. iLimpopo neMpumalanga zinawo iindawo ezithengisa amahabhula asezingeni eliphezulu begodu athengekako, sukuzaya ngokuthi ukusiphi isifunda.

Nawudle isiphila usutha nti. Isiphila kudla okusuthisako ikakhulukazi nasiphekiweko sadlhajaziswa ngamanzi uyasutha. Nalokha mhlamunye usenze iinkobe namkha usibasileko, isiphila siyakusuthisa. Abantu abanengi vane bathi nabadla isiphila kube nentwanyana abayiselako okufana netiye.

Afumaneka lula khulu ama-avokhado endaweni engihlala kiyo. Lokho kungombana pheze mimizi, ingasi yoke kodwana mimizi eminengi enomuthi wama-avokhado. Nemithi yakhona iyahluka, kunama-avokhado la anamanzi ngaphakathi, ikelo lakhona uthi nawuqalileko uyalibona ngasuthi liyaphazima, liyatjhelela nokutjhelela, lawo akasimnandi bese kube nala ikelo lakhona, isikhumba sakhona sisabunghwara, siqinile ngombala siba-brown inga siba nzima, lawo-ke ma-avokhado amnandi. Akakhuli abe makhulu khulu, ukulingana, alingane mhlamunye nehabhula.

Kungenzeka iinkomezi zaba nomraro wesibeletho namkha isitho esenza bonyana iinkomezo zibe sidisi, zikhulelwe. Kokhunye miraro efana nokuthi kwaba namagcikwane athizeni athelelako, atheleleka ekomeni le enza bonyana amaqanda wekomo le, angakghoni ukwenza abantwana, ukwenza amalamjana. Kokhunye kuba mzimba wekomo, ufumana ukuthi umzimba loyo akusiwo umzimba ongabasidisi.

Abafuyi abanengi bezimvu bafuya izimvu zomhlobo ofanako ngombana bafuna ukubhura ngomhlobo othileko wezimvu. Ukufuya umhlobo munye wezimvu godu kusiza ngokuthi uyazi bonyana imvu le nayigulako vane iphethwe yini, ukuthi zidlalani, ukuthi ziphathwa njani nokuthi lokha nawuthengisako, uzithengisa ngenani elingangani. Kokhunye navane zigula kunemitjhoga ifuyo efana nezimvu, efana nembuzi eziyidlako namkha eziyithathako, kubalula lokha nangabe zizimvu zomhlobo ofanako.

Awa, abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha. Lokho kungombana esikhathini esinengi ufumana ukuthi bona abahlalaba abahlala ngaphasi kwekhuwa elithileko, yinarhabo le, yinarha eyathathelwa abokhokho babo yeke nase bahlala la bacabanga bonyana bahlala ngaphasi kwekhuwa, bahlala ngaphasi kwenarha yekhuwa ikhisibe kuhlekuhle yinarhabo.

Bayiraga ngokulinda izulu. Kuthi lokha nangabe sikhathi sebusika namkha isiruthwana, ebakwenzako kukuthi kunamadamu namkha kunala sekukghonwa khona ukuthelelela amanzi. Amanzakhona akapheli, amanzkhona akatjhi, abanye vane bathi kunenyoka-ke lapho, asazi, ngasileya amala kodwana kokhunye laba ababhorileko nabo bayasiza ekutheni banikele abantu, kwesinye isikhathi bathengisele abantu amanzi.

Abalimi bangazisiza ngokuthenga amanethe namkha izinto ezingavala iintjalo zabo. Kokhunye abathengi amanzi, babenamanzi amanengi ngombana lokha nakutjhisako, iintjalo vane sifune amanzi ukuze zikhule, ukuze zikghone nazo ukuphila njengeentjalo.

Awa, abalimi beSewula Afrika ngokuhlukana kweminyaka nobulili nombala abazuzi ngokulingana. Kuthoma kuzuze amaBhuru abobaba, abantu abaduna, kuzakulandela abantu abomma bamaBhuru, kuthi ngeuva kwalapho-ke kuze umhlobo wamaNdiya, kuze ama-Coloured, kuze abantu abanzima. Koke njalo kuthoma abobaba bese kulandela abantu ababomma, kuthi nasiza eminyakeni, abantu abalupheleko namkha abantu abakhulu kusese ngibo abazuza khulu naziza eendabeni zomnotho welizweli.

Yindaba ebudisi lena ngombana ngingathi kuliqiniso begodu ngithi kumamala. Eendaweni ezinengi zemakhaya vane kuthiwe abosomaplasi bayetjelwa iinkomo, iinkomezo zithengiselwa laba abantu abanamabhutjhara, laba abaneendawo ezibizwa ngama-Chisanyama, la koswa khona inyama bese godu eenlarheni zabantu abamhlophe njengombana sazi ukuthi bona ifuyabo yinengi yeke bayakghona ukuthi banande bahlaba bathengisa, bahlala bathengisa yeke ngingatjho ngithi imamala begodu iliqiniso indaba le.

Kwenzela bonyana inyama le ibambeke lula ngombana igazi liyatjhelela begodu igazi limamanzi yeke kuzokubabudisi ukuthi nangabe uyayisikelela inyama le uyisikelele lula, lokha isesenegazi. Kokhunye vane bathi lokhu kunomthelela ekutheni inyama ibemnandi namkha ingabimnandi ngombana abanye bathi igazi linamagcikwane, abanye godu bathi nawuphophisa inyama igazi vane wenzela ukuthi ususe lokhu okungenza bonyana inyama le imitjhoke msinyana, initjhe.

Awa, mina bona besintobu. Lokho kungombana umma navane apheka utjwala, ubupheka ngimqalile, ngiyambona bona nakahlanganisa amanzi namabele nesiphila yeke kubalula bonyana utjwalobu ngithi nangibuseleko bubemnandi. Kokhunye ngiyabubona bonyana buhlezi amalanga amangaki ngaphambi kokuthi ngibusele. Abufani nalobu besikhuwa, kukuthi ubuthenga esitolo, awazi bonyana benziwe nini, awazi nokuthi i-expiry date yakhona seyifikile, idlulile namkha njani.

Lokhu kubangelwa kukuthi abantu abanengi esikhathini esiphila kiso sanamhlanje, inyoni bazi ikukhu, inciliba negalikuni abazazi. Nabazaziko, sebazazi ngokuzibona emzina, ikakhulukazi igalikuni, bathi awa inyoni le namkha ikukhu le, kokhunye bayibiza nangedada yeke lokho wkenza bonyana abantu bangacabangi ukuthi ngezinye zeenyama ezidlwako yeke abantu vane bavamise ukuthi bagome lokhu abakwaziko, okufana nenyama yekukhu ngombana idumile begodu yazeka khulu-ke yona kunezinye iinyoni ezidliwako.

Lokhu kubangelwa kukuthi ukukhulisa ikukhu kukodwa kuyimali. Zinengi izinto ezifunekako ezifana nokudla kwakho, ezifana vane bathi ikukhu ikhula ngaphasi kwamalerhe. Lokha nawufuye iinkukhu, ukhulisa iinkukhu endaweni namkha ngehogweni yazo iinkukhwezo, kufuze kuhlale kukhanya, kufuze kuhlale kunamalerhe yeke abantu nabayidurisako, bayidurisela ukuthi ukuyikhulisa basebenzise imali enengi nabo bafuna ukwenza inzuzo.

Iye, abantu abatjha banamhlanje bayakuthanda ukuzijamela yeke urhulumende nangalekelela ngeemali neensetjenziswa, ikakhulukazi emkhakheni wezokulima, abantu abatjha bangawungenela, abantu abatjha bangenza izinto ezibukwako. Ngiyacabanga singabona ikakhulukazi abantu wendlu enzima, abatjha kubangibo abakhamba phambili njengombana sibabantu abanzima sibanengi eSewula Afrika yeke i-buying power yethu yikulu.

Ifuyo efana nekomo nembuzi yifuyo esikhule siyibona, yifuyo esiyaziko bonyana ifuywa njani, yifuyo esiyaziko bonyana begodu inemali njengombana sithi sibabantu abanzima emakhaya le, sineminyanya eminengi, iminyanya etlhoga imbuzi, iminyanya etlhoga iinkomo. Nawuthi uyaqala siya enyangeni kaNobayeni amaqude manengi. Sisuka kuphi? Sibuya enyangeni kaVelabahlinze la abantu khona gade bawisele, bekubunengi man, bekumnyanya ngapha nangapha yeke ifuyo efana nekomo nembuzi inemali, ikakhulukazi eendaweni zaKwaNdebele.

Abantu bekhaya abakalemuki ukuthi zinengi izinto ongazenza ngaphasi kwekoro yokufuya, okufana nokuthengisa iinhlahla zefuyo. Ngicabanga bonyana lilwazi elisasalele emuva, ukufuneka bonyana silabelana, silipha abantu bekhaya le, nabo bakwazi ukondla imindenabo bazenzile imali, base abantwana eenkolweni nokhunye okunengi ngombana bakhamba amabanga amade lokha nabafuna iinhlahla zefuyo.

Iye, umthethosisekelo weSewula Afrika uvumela bonyana umuntu akhethe ikolelo ayifunako yeke abantu abanzima abanengi siyazi siyaphahla alo kungani bonyana umuntu kufuze abhalelwe kukuya la kulele khona abokhokho bakhe bonyana uyokuphahla? Kuqakathekile bonyana sithi sibabantu sifundisane begodu sithi nasifundisanako, sithwesane nokuziphendulela. Lokha nawuvunyelwa bonyana uyokuphahla eplasini lakade la benihlala khona, la kulele abokhokho benu, kufuze nanifikako nalokha naniphuma lapho, nibike begodu ningatjhiyi indawo isilaphazekile, niyitjhiye ihlwengekile, umuntu loyo azokwazi ukuthi nakusasa nanithi nifuna ukubuya godu, anamukele.